Matsatsing a hona jwale ho bonahala e le ka nnete re ba hloka hobane ke bona ba seng ba tletse, e se le bona bo batho ba tshwereng dikgwebo, dikgwebo tse ngata se le dikgwebo tsa batho ba bomme empa ntse re sokola le hona jwale hore batho ba bomme ba thole hlompho e lekanang le ya batho ba bontate. Hobaneng ho thwe ka baka la ntho e dulang e bua ya hore monna ke yena hlooho ka hoo ntse re sokola le matsatsing a hana jwale hore batho bana ba thole hlompho e lekanang.

Mmangwane le rakgadi ke batho be leng hore ba bohlokwa haholo. Mmangwane ke ngwanabo mme wa hao ho tswa lehlakoreng la bomme. Ha rakgadi e le ngwanabo ntate wa hao ho tswa lehlakoreng la bontate. Batho bana ba emetse ba bohlokwa haholo e le malapeng. Hobaneng mmangwane ke yena e bang mme wa hao wa bobedi ha mme a se le siko. Rakgadi yena o ema sekgeong sa bontate ha ntate wa hao a se a le siko.

Nna ke dumela ho Jeso Kreste. Lelapeng heso re dumela ho Jeso Kreste ya ileng a shwa, a tsoha bafung. Badimo ba teng, e, re a dumela, empa re dumela hore badimo ke batho be le reng ba se ba o etelletse pele, ba ile lefatsheng le leng. Ke hore re a dumela hore badimo ke batho ba seng ba hlokahetse, ba sa bueng ba sa etseng letho hobane ha ho sa na moya ho bona, e se le nama feela. Moya wa bona o kgutletse ho monga bophelo e leng Modimo.

Bohlokwa ba lebollo, tjhe, ha bo sana. Lebollo ha le sa na boleng bo itseng moo re ka reng ho na le bohlokwa ba teng. Hobaneng hona jwale se re bona ka mokgo bana bana ba tswang lebollong ba sa hlompheng batho ba baholo, hobane ba re ke banna. Ebile haeba o le ntate ya moholo dilemong, o sa ya lebollong bana bana ba re ha ba bue le wena, hobaneng ha o tsebe hore na bonna ke eng. hana ba tellang ha ba tswa mo ba sa boneng batswadi ka letho. Ha qeta moo, ha e sa hlompheha le bona bana bana ha ba sa hlompheha hobane ha ba tswa lebollong moo ha ba tswe e le batho ba itshetseng kelello. Ba tswa ba se ba tsuba dithethefatsi, ba se ba join-a gangsterism. Ba tswa e se le dikweta tse kenelang batho. Kore ha le sa na hlompho ho hang, ka baka la bana bana ba se jwale jwale.

Hobane bana ba matsatsing a kajeno ba se ba bitswa Generation Z le ho ya pele, ke batho ba eleng hore batswadi ba ne ba se ba se ba route eh le teng ha batswadi ba o rutile ho pheha dijo tsa setso ka mokgwa wa setso, se re fumana diresipi tse loreng di kgona tse leng di thabelwa ke rona hho re seng re sa phehe dijo tsena tsa setso. Empa seo nna ke se phehang ka bokgabane e ke kareng ke dijo tsa setso, ke moroho le kgoho e hlabuweng.